Ngicabanga ukuthi kungasetshenziswa ngokuthi abantu abadala baziswe ukuthi baziswe ukuthi izinkonzo zezokuthutha zesonto zihamba nini, noma zihamba ngobani iskhathi. Ukuze bangabavaleli emumva uma sekwenzeka ukuthi nabo bayafuna ukuya lapho.

Izinzuzo ezingaba khona noma imiphumela yezokuthutha zomphakathi kubantu abadala ezindaweni zasemakhaya, ingaba khona ngokuthi abantu abadala mhlawumpeni babenayo imali encane abayikhokhayo, ukuze nezokuthutha zikwazi ukuthi bese zithela uphethiloli.

Ibhasi lami lifika ngesikhathi futhi uma kwenzeka ukuthi liyabambezeleka kwezinye izindawo ngaphambi kokuba lifike kimi, isimemezelo sona siyaphuma ukuze saziswe ukuthi liseza ibhasi.

Amasu ukuthi kungasetshenziswa mhlawumpe singathi ekwehlisweni kwemali ekhokhwa, ekhokhelwa ukuthutha impahla, mhlawumbe kungathiwa izinto zokuthutha zihambe ebusuku kunokuthi zihambe emini zingahamba ebusuku. Noma kusetshenziswe ulwandle kunokuthi kusetshenziswe isitaladi.

Engingakwenza ngingaqinisekisa ukuthi imithwalo yabagibeli iyabekwa esikalini ukuze kubonakale ukuthi umthwalo usinda kangakanani uma , uma abagibeli banemithwalo eminingi. Kuyoba kuhle ukuthi umgibeli asale phansi noma akhiphe okunye emthwaleni wakhe, ukuze indiza ingasindwa.

Ubuchwepheshe bungasetshenziswa ngokuthi ibhasi kwaziwe ukuthi lifika ngasikhathi sini, ukuze wonke umuntu abe esestobhini ngaleso sikhathi.

Ngibona ngathi izikhathi zamabhasi noma amahora ahamba kakhulu kanye namahora angekho esicongweni awahambisani, ngibona amahora anganele kakhulu ngoba amabhasi awabi khona isikhathi eside. Bese ngesikhathi esifushane ayafika bese ayahamba, uthola ukuthi umgibeli ugcina eselinde amahora amaningi elinde ibhasi elilandelayo.

Ama-shuttle angasetshenziswa kakhulu ngibona ngathi into ebaluleke kakhulu yisikhathi, uma amashathili angaba maningi, kube kube nezikhathi ezahlukahlukene ukuthi afika ngasiphi isikhathi kodwa angashayani kakhulu. Ngibona ngathi angasebenza kahle kakhulu nokuhlalisana kungaba kuhle kakhulu, ukuhlalisana mhlawumpeni ukuthi ibe per shutter kuzohlala abantu abathathu.

Uma ngingashintsha into eyodwa mayelana nesevisi yebhasi yangakithi kungaba ukuthi, amabhasi abe maningi ngesikhathi esisodwa ukuze abagibeli bakwazi ukugibela bahlale phansi bonke, kungabi khona mgibeli ome ngezinyawo. Amabhasi balandelane ngesikhathi angashiyani kakhulu.

Ngingenza isiciniseko sokuthi amathulusi avikelekile kakhulu nemoto esamba ngayo ivikelekile kakhulu, amathulusi aboshiwe kahle, angene esikhwameni esiphephile bese nento esihamba ngayo ikahle kakhulu futhi ayisindi awasindi amathulusi. Ukuze ukuwahambisa kungawafaki encupheni noma amathulusi angafaki encupheni into esizobe siyisebenzisa ukuhamba ngayo.